Izimo zemigwaqo ezinjengokuminyana, ukwakhiwa okungaphelele noma imigwaqo engalungisiwe zingabangela izingozi eziningi. Abashayeli abasheshayo noma abangawulandeli umthetho wezimoto bafaka izimpilo engozini. Ukungagcinwa kahle kwezimoto njengamabhuleki angasebenzi noma izibani ezingasebenzi nakho kwandisa izingozi. Ngakho-ke ukwakhiwa kahle kwemigwaqo, ukuziphatha kahle kwabashayeli, nokugcinwa kwezimoto ngendlela efanele kudlala indima enkulu ekuvikeleni izingozi ezisemgwaqeni.

Njengomphathi wesikhungo sizoncengo eziphuthumayo, kudingeka uqinisekise ukusebenza okuqhubekayo ngaphakathi kokuqesha kukagesi. Lokhu kufaka ukusebenzisa ama-generator, ama-UPS, nokuqapha amandla njalo. Abasebenzi kufanele baqeqeshwe ngezinyathelo eziphuthumayo futhi kube nezindlela zokuxhumana ezingaphazamiseki ezifana namaselula noma amarutha asebenzisa amabhethri. Ukuhlolwa njalo kwezinhlelo zokusekela kuqinisekisa ukuthi inkungu silungile noma yinini lapho kwenzeka inkinga.

Ukulinda isikhathi eside emtholampilo singathinta kabi iziguli, ikakhulukazi izingane nabantu abadala. Izingane zingakhathala zikhale noma zibe semathubeni okuba nezimo ezinzima ngenxa yokungalashwa ngesikhathi. Kubantu abadala ukulinda isikhathi eside kungabangela ukukhathala okukhulu, ukucindezeleka noma ukwanda kwezifo abangase babenazo. Lokhu kungadala ukunganeliseki ukuncipha kwethemba ehlelweni lwezempilo, futhi kwezinye izimo kuholele ezingozini ezinkulu empilweni.

Abasebenzi bezempilo bangahlonipha izinkolelo zamasiko ukulalela bangaphikisani futhi bachaze ngobumnene ukubaluleka kokwelashwa kwesimanje, ikakhulukazi ezimweni ezinzima. Ukuxhumana nomndeni kungasiza ukuxhumanisa amasiko nokunakekelwa kwezokwelapha. Kubalulekile futhi ukuhlanganisa imithi yesintu ngendlela ephephile lapho kungenzeka, ukuze kugcinwe ukuzethemba nokusebenzisana nomndeni wesiguli.

Imitholampilo ingasiza iziguli zoqhubeka nokwelashwa ngokubanikeza ulwazi olucacile. Izikhumbuzi ngokulandela ngemuva nokuqinisekisa ukutholakala kwemithi, futhi ukwesekwa ngokwengqondo nokukhuthaza kungakhulisa ukuzinikela kweziguli ekwelashweni kwazo.

Enye yezinganekwane ezivamile mayelana nemithi yokugomela i-COVID-19 ithinta ukufukama. Abanye bakholelwa ukuthi imithi yokugomela iyenza kube nzima ukufukama kodwa asikho isifundo esiqinisekisa lokhu. Enye yezinganekwane ukufakwa kwe-chip elandelela abantu. Lena inganekane edumile kodwa ayinawo amaqiniso wesayensi.

Njengomphathi wesikhungo sezoncengo eziphuthumayo ngafunda ukuthi kubalulekile ukuba nezinhlelo eziphuthumayo ezifana nama-generator noma ama-battery backups ukuze kuqinisekise ukusebenza okuqhubekayo, futhi ukuxhumana okuhle nabasebenzi nezinhlelo eziqinile zokuphatha ingozi kuyasiza ekugwemeni ukuphazamiseka okukhulu. Lesi simo sifundise ukubaluleka kokuhlela ngaphambili.

Imiphumela yokungazweli emithini ye-TB iholela ekulashweni okungasebenzi kahle. Ungelwashwa ukude, nokwanda kwezigameko ze-TB enganqandeki. Lokhu kungalimaza impilo yomphathi futhi kwandise nezindleko zezempilo.

Ezinye zezinketho zasekuseni ezinempilo nezithengekayo zezingane zifaka phakathi amaqanda abilisiwe, uphalishi wamabele noma uphalishi omhlophe, nobisi izithelo ezisikiwe amasembri ane-peanut butter noma isinkwa ne-peanut butter nobisi amantongomane. Lezi izinketho ezinika amandla futhi zishibhile.

Izikole zifundisa usizo lokuqala ngokufaka izifundo zezempilo ezilula ezifundweni zansukuzonke. Abanye abafundi bafundiswa i-CPR noma ukuhlinzekwa ngosizo lokuqala oluyisekelo. Amathuba okubambisana afaka izivakashi zezisebenzi zezempilo ezifundisa ezikoleni. Ukuhlela kwemihlangano yokwabelana ngolwazi, izifundo ezihlanganisa abazali nabafundi. Lokhu kusiza ukukhulisa ulwazi lwezempilo emphakathini.

Njengochwepheshe we-EMT ngingaphendula engozini enkulu yemigwaqo izimoto zishayisene abantu balimele, abanye bavaleleke ngaphakathi. Inselelo enkulu kwaba ukuphepha nokuqinisekisa usizo oluphuthumayo, sasebenza namaphoyisa nezicishamulilo savula izimoto futhi saphatha abalimele ngokushesha nangokusebenza kahle.

Kubalulekile ukuthi amadoda afune usizo lokucindezeleka nokukhathazeka ngoba impilo yengqondo ithinta zonke izindawo zokuphila kusukela ebudlelaneni kuya emsebenzini. Ukungafuni usizo kungaholela ekubhebhethekeni kwezinkinga, kufihleke imizwa futhi kwandise ingozi yokuzilimaza. Ukufuna usizo kukhombisa ubuthakathaka kodwa kuyisinyathelo sokuba amandla ukuzinakekela nokuphila impilo engcono.

Njenge-EMT ukusebenzisa amazwi athambile ukuqinisekisa ukuphepha nokubamba isandla sengane kungayiduduza ukukhuluma ngomoya ophansi, ukugcina iso ngeso ukuchazela umndeni ukuthi kwenzakaleni lakho kwenza bazizwe belawulile isimo. Ukuhlala ukhombise ukuzwelana nokukhuluma ngobunene kusiza ukwehlisa ukwesaba nengcindezi yomndeni nengane.

Amakhambi ehebhali angasiza ekwehlisweni umkhuhlane ngendlela yemvelo, futhi avame ukuba nezinhlangothi ezimbalwa kodwa angase angalaphi isizathu sangempela somkhuhlane noma abange imiphumela engemihle uma engahlolwanga kahle. Ukuya kudokotela kuqinisekisa ukuhlolwa okunembile nokwelashwa okufanele.

Umtholampilo unganciphisa ukucwaswa ngokuhlela imikhankaso yokuqwashisa emiphakathini, ukufundisa abantu ngeqiniso nge-HIV and AIDS, nokuqinisa ukwesekwa kwakubanomkhuhlane, ukwenza izingxoxo ezivulekile, ukusebenzisa izibonelo zangempela, nokuhilela abaholi bomphakathi nakho kuyasiza.

Njengochwepheshe wezokwelapha eziphuthumayo EMT ahlangabezana nokushayisana kwezimoto kuthelawayeka omkhulu, kwadingeka ukubambisana okusheshayo namaphoyisa nomlilo, ukulawula isixuku nokuhlukanisa iziguli ngokushesha. Isifundo esibalulekile kwakuwukubaluleka kokuxhumana okusheshayo, ukuqina kwengqondo, ngokulungela noma yini.

Uhlelo oluqinile lusukela nezinsizakalo zokwelulekwa lubalulekile kubantu abaphila ne-HIV ngoba luyabasiza ukuthi babhekane nengcindezi yempilo yabo, balandele kahle imithi futhi banciphise ukukhathazeka nokwesaba. Luphinde lukhuthaze ukwezethemba ukunciphisa ukucwaswa futhi lube ngumthombo wolwazi obalulekile ekuphathweni kwalesi sifo.

Izithiyo ezivamile ekufundeni ngezempilo ezikoleni zifaka ukungazibandakanyi kwabafundi, ukuntuleka kokuqeqeshwa kothisha, nokushoda kwezinsiza ezifanele ukuze kubhekwane nalokhu izikole zingahlinzeka ngokuqeqesha okuqhubekayo kothisha kushintshwe izindlela zokufundisa ukuze zibe neqhaza futhi kwandise ukubambisana nezikhungo zezempilo.